yimbuzi namtjhana yimvu ehlatjelwa abakhwenyana.

mumuntu obelethwa nobaba.

yinto eberegiswako lokha nakunomnyanya wokuthathana namtjhana wokwenda.

Inongwana yikaba yomntwana omncani.

Idwendwe kulokha umakoti nakakhitjhwa ekhakwakhe aphekelelwa ekhabo.

mntazanyana wekhabo likamkhwenyana okhamba nomakoti.

Umma lokha ahlongakalelwe ngubaba wakwakhe uzila isikhathi esingangonyaka.

Umkhwenyethu mumuntu othatha udadwethu nofana othethe ukghari

Umrhwabha utholakala lokha nakuhlatjwe ikomo bese inyama le yathathwa yafakwa itswayi, yabekwa elangeni, yonyiswa, njalo kuzokuba mrhwabha.

Umakoti uphiwa amagama alandelako, nguLombeni, nguMzangobe, nguKumbuza nguMaphangela.

Ukuthamba ligido lamadoda alenzako lokha nakuphela umnyanya namtjhana umnyanya nawuthomako.

Umntwana lokha nasele abelethweko indlela athabelwa ngayo, uphiwa izipho ezibuya ekhabo nofana ekhethemkhulwakhe.

Inaka sisembatho esimbathwa yikosi namtjhana amadoda wangekosini.

Iporiyana imbathwa bobaba abathetheko, bathi nabayimbathako bayibeke

Usomkhulumi mumuntu okhulumela iinkomo.

Ingwani yihlobo lesembatho abobaba abavame ukusithwala ehloko.

Igqatjha mdoko odliwa emnyanyeni ngoMqqibelo

Abomma bavuma igwabo lokha abesana nabaye engomeni.

Umntwana uvame ukwenzelwa isiko lembeleko.

Umtjhotjho yinto eyenziwa ngesikhumba, ithi ingenziwa, ithathwe iyokuhagwa eporiyaneni ngehloso yokuhlobisa iporiyana.

Umgada kababa yikomo eduna begodu iphiwa igameli lokha nakulotjolwako, yona iba yikomo yesithandathu eenkomeni zamalobolo.

Abonambasikhambe mateksana amhlophe abomma namtjhana abentazana abawambatha nevunulo.

Umlobokazi ngumakoti nomtjhana mfazi owendele emzini, mlobokazi.

Unomncwazi mfazi okhamba nomakoti, ophatha ipahlo kamakoti.

Ikonyana lebherha yikomo ekhule nomntwana.

Ukhuliswa lokha nasele anetjhumi leminyaka neminyaka emihlanu ukuya ngaphezulu.

Iphotho yivunulo evunulwa bomma abendileko.

Umgade yithanga

Iraso yisambatho esivunulwa entanyeni, esenziwe ngomncamo.

Itjorholo yingubo yabomma, esikhathini esinengi imbathwa bomma abendileko.

Umlingakobe yivunulo eyenziwe ngomncamo evunulwa bomma lokha ingoma nayiwelileko.

Umntwana osanda ukubelethwa uvela ebantwini lokha nasele aneenyanga ezintathu ukuya ngaphezulu. Lokhu kwenzelela ukumvikela emikhokheni.

Ikghororo yivunulo eyenziwe ngomncamo evunulwa mathelerina.

Inyoka imbathwa lokha ingoma nayiwelileko.

Umntwana uhlatjelwa imbuzi yembeleko.

mfazi osuke aphethe umakoti.

Ukungena kwenziwa lokha umakoti nakabhujelwe yindoda yakwakhe nakasanda ukwenda, bese omunye labafowabo likamkhwenyana kuzokufanele bona angene umakoti.

Iphephethu yihlobo levunulo evunulwa mntazana osele adlulisileko, uyivunula ngaphambili.

Isikwa burotho ebenziwa ngokuthatha idiyerhe, uyifake ngesikotlelweni, uthi ungenza njalo, uyifake ngepotweni idlhabhaze.

Ikaba yisibhono, sitholakala emathumbini.

Isirholwani senziwe ngomncamo begodu siyi-circle, singena emzimbeni. Singafakwa ngaphezulu namtjhana ngenzasi emzimbeni.

bazila iinyanga ezisithandathu.

yikomo namtjhana imbuzi ehlatjwako lokha nakuhlanjwa iseko.

Ibhetjha yivunulo yamasokana, ayivunula lokha nakagodukako. Ibhetjha yenziwe ngesikhumba begodu abobaba namtjhana abobamkhulu bathatha isikhathi sabo, batjhurhe isikhumbesi kobanyana sizokukghona ukuthi simbatheke.

Isithimba yivunulo yabentazana begodu yenziwe ngesikhumba nomncamo, ayivunula ngemva lokha nakambatha ikghororo.

Amapatlagwana manyathelo enziwe ngeplastiki namtjhana ngesikhumba, avamise ukubetha umoya. Amapatlagwana esikhathini esinengi, umuntu angawambatha nakasekhaya namtjhana nakadinwe kumbatha amanyathelo avalekileko.

Irhabi yivunulo eyenziwe ngomncamo. Evunulwe matlawana namathelerina.

Isikotjhi sisasi kerde sinzima ngokombala begodu sivunulwa mathelerina lokha nakagidako.

Umdzegana sirholwani esincani kunazo zoke nokuyisirholwani esivame ukuvunulwa nerhabi esikhathini esinengi ngesihlala edinini.

Umnayilani yivunulo evunulwa bomma lokha nasele bambethe iinthimba namaphotho.

Umgari yivunulo evunulwa bobaba.

Lokha nakukhulunywa ngomadalanyana kukhulunywa ngomntazana osele amkhulu ongakathathwa.

Umbhalo yingubo yesikhethu evunulwa bomma, mathelerina, namasokana.

Unokhethwabo yivunulo evame ukuvunulwa bomma lokha nakuneminyanya thizeni khona ngejarideni.

Umtshurhwana yingutjana embathwa bafazi ekhombisa ukuhlonipha begodu nekhombisako bona bona sele bathethwe.

Isihlohlo yivunulo evunulwa bobaba.

Umncwazi sisembatho esifuthumeleko esithwalwa ehloko esizokuvala iinhluthu neendlebe esikhathini esinengi abantu basimbatha ebusika.

Umkhala wenziwe ngomncamo begodu umbathwa masokana lokha nakabuya engomeni. Umbathwe bomma lokha nabawiseleko namtjhana nabathombisileko.

Unomahlonjana yihlobo lesambatho esimbathwa bomma. Ebasibeka emahlombe ukukhombisa ihlonipho kinobosokanabo neemphakathini woke.

Unomatlawana mfazi osele akhulelwe bantazana abasesigabeni sokuthi bangathomba.

Ivunulo yesintu iqakatheke ngokuthi ikhumbuza umuntu ngemvelaphi yakhe begodu imenza ahluke kunabanye abantu abakhona eSewula Afrika yoke.

Isiko kimi litjho indlela engikhule ngayo, ilimi engilikhulumako, ukudla engikudlako nomvumo wesikhethu engiwulalelako. Lingabuya godu lifake nezinto engifundiswa zona ekhaya nezinto engizifunde emphakathini begodu isiko lami kimi

Ukuthi mina ngiyaziqhenya ngesiko lami begodu ngiyalithanda angisoze ngalibalekela begodu omunye umuntu lokha nakazongibona ngivunule ivunulo yami. Uzokwazi bona mina ngimumuntu bani ngaphambi kokuthi abe athome akhulumisane.

Okuthandwa khulu ukudla ngesiko lami kuthandwa mrhoru, kuthandwa umratha ne-jemu njengoba bahlale batjho, kuthandwa inenamanedi ekuyi-Fanta orentji kubuye godu kuthathdwe nomrorho.

Ilimi engilikhulumako ekhaya ilimi lesiNdebele begodu ngikhuluma ngoba boke ekhaya bakhuluma isiNdebele nalapha ngihlala khona kukhulunywa isiNdebele umphakathi

Ngiyavumelana nombono ngombana umvumo uyakwazi ukuveza indabuko yamaNdebele begodu iveze nendlela amaNdebele aphila ngayo.

Zidlala indima yokuthi zibuthelele abantu zibahlanganise ndawo yinye begodu zibafundisa ngokuba nommoya ophasi

Isiko engilithanda khulu mnyanya wequde ngombana sikhathi lapho.

Umnyanya umnyanya wesiko engiwuthanda khulu mnyanya wokugoduka kwamasokana. Ngombana soke sisuke sifuna ukubona abomnakwethu esele baneenyanga bakhambako emakhaya begodu umnyanya lo uhlala iminyaka eminengana ngaphambi kobanyana wenzeke.

Inaka sisembatho esimbathwa makhosi begodu senziwe

Iphotho yivunulo embathwa bomma esele bendile.

Iphephethu yenziwe ngomncamo begodu imbathwa bantazana esele benze

Ibhetjha yenziwe ngesikhumba begodu imbathwa masokana lokha

Isithimba senziwe ngesikhumba sabuya saphothelwa ngomncamo simbathwa bomma namtjhana bantazana kuzokuthi nabasimbathako basibeke

Itjorholo yenziwe ngomncamo begodu imbathwa bomma.

Iporiyana yenziwe ngesikhumba begodu imbathwa bobaba esele kuthi lokha nabayimbathako bayithethe

kungaba manyathelo enziwe ngesikhumba namtjhana ngeplastiki umuntu uwambatha lokha nase azihlaleleko abulula.

yinto evunulwa bobaba.

Ibhengela yenziwe ngesimbi ingaba ligolide namtjhana ibesiliva ivame ukumbathwa bomma begodu bavame ukuyimbatha esandleni.

mateksana amhlophe begodu abomma bavame ukuwavunula lokha nabambethe ivunulo yesikhethu abuye godu avunulwe nabentazana.

enziwe ngesiliva namtjhana ngegolide lokha umuntu nakawambathako uzawambatha eendlebeni begodu iindlebezo kufuze bona zibe nombobo bona umuntu loyo angakghona

lihlobo lesambatho amathelerina ayimbathako lokha sele abavunulileko ikghororo begodu bangabuye bayimbatha lokha nabambethe

Idzila ingabagolide ngombala begodu ivunulwa bomma esele bendileko bazakuthi lokha nabayvunulako bayifake

Amatshega yihlobo lesambatho elivunulwa bomma.

lenziwe ngomncamo omhlophe begodu livunulwa mathelerina alivunula ngaphasi

lihlobo levunulo elivunulwa bobaba.

Ingwani lihlobo lesambatho elenziwe ngesikhumba esivame umbathwa bobaba esikhathini esinengi basimbatha ngoba bazivikela elangeni namtjhana bayahlonipha.

yivunulo yamathelerina begodu ngaphakathi ivame ukuba nesithimba, iinrholwani, iphephethu, yirasu.

kungaba mncamo omude osuka ehloko uphelele phasi ovunulwa bomma lokha ingoma nayiwelileko begodu bawuvunula lokha nabagida igwabo.

Kungaba yivunulo evunulwa bobaba.

Abobaba bayimbatha lokha nabakhambako, bakhambele amasokosana.

yivunulo yabomma eyenziwe ngomncamo.

Isititirimba yivunulo yesikhethu eyenziwe ngesikhumba begodu ivunulwa masokana.

Akukavumeleki bona abobaba bambathe isithimba ngombana isithimba kungesabafazi.

senziwe ngesimbi begodu sivame ukusetjenziswa bomma namtjhana bantazana basisebenzisa lokha nabambatha iingubo.

kungaba yingutjana encani embathwa bomma ngombana

Icuba yivunulo evunulwa bobaba.

Irasu yivunulo yesikhethu eyenziwe ngomncamo evunulwa masokana namathelerina bazokuthi lokha nabayivunulako bayivunule bayibeke esifubeni.

lenziwe ngomncamo begodu livunulwa matlawana nabantazana. Bazakuthi nabalivunulako balivunule balibeke

kungaba sikerijana esincani esinzinyana esivunulwa mathelerina.

sirholwani esincani kunazo zoke begodu kuzakuthi lokha abantazana nabasivunulako, basivunule basimbathe edinini.

yivunulo evunulwa bomma eyenziwe ngomncamo.

Umgari yivunulo evunulwa bomma.

Khulunywa ngomadalanyana kukhulunywa ngomntazana esele amdala ongaba mntazana ongakendi.

yingubo yesikhethu eneembala eemhlanu evunulwa bomma, bantazana, namasokana begodu ivunulwa muntu osele alenzile isiko lesiNdebele.